Isenokuba zizinto eziliqela. Mhlawumbi enye yazo kukubana imeko yomgangatho yonyango abalufumanayo okusenokuthetha kwiindawo mhlawumbi kwizibhedlele zikarhulumente okanye kwiiklinikhi abalufumani uncedo abafanele balufumane. Mhlawumbi akukhathalwa kwezi ndawo zorhulumente zonyango so baphethe bethandabuze ukufuna unyango ngenxa yemeko, indlela abaphathwa ngayo. So isenokwenzeka loo nto ibenegalelo kubantu abadala bathandabuze ukufumana unyango.

Iyaxhomekeka kodwa ibonakala abaninzi abantu abadala abakhathalelwanga. Loo nto uyibona okanye uyiva, ndiyiva xa oomakhulu bethetha ngabantwana babo okanye abazukulwana babo indlela ababaphatha ngayo. Umakhulu achaze uba umzukulwana wam wenza le nale. Kunqabile ndidibane nomakhulu okanye umntu omdala oncoma abantwana bakhe. Ixesha elininzi bayakhalaza ubana abantwana okanye abazukulwana ababaxabisanga okanye abakhathalelanga. So ndicinga ininzi into enokwenziwa ukukhawulelana nale meko ukubakhathalela abantu abadala.

Bambalwa abayisebenzisayo xa ndicinga ukuhoya impilo yabo ngenxa yokubana imali yenkamnkam iye isebenze kwezinye izinto ezibalulekileyo, njengokuthenga ukutya, ukuhoya abantwana abazukulwana. So inkamnkam iqapheleka kubonakala iyenye zee-incomce ezilokishini abayisebenzisayo ukwenza izinto apha ekhaya ukuthenga izinto. Kodwa and then kwicala lempilo ndicinga ukubana abantu abadala bajonga iikliniki njengeendawo abanokufumana khona uncedo. Kusenokwenzeka bakhona abambalwa abasebenzisa le mali ukuze bakhathalele impilo yabo.

Ukuba ndingalungiselela ukuba aye kwikhaya labantu abakhulileyo, i-old age home, phayana uzokwazi ukunyamekelwa kakuhle. Ndicinga nantso into endinoyenza ukuze ancedwe kwiinkalo zonke. Ibe yindawo yokuhlala abantu abadala ekumgangatho orayithi omhle. Nto leyo ezobangela ndikhululeke ndiyazi uba utata unyamekelwa, unyanyekelwe kakuhle.

Mama, sisicelo esihle kakhulu esi. Yazi nokukwam ndiyavumelana nawe ngobana xa unesithukuthezi uhleli wedwa apha oko kuza kuchaphazela ngokwempilo nangokweemvakalelo. Ngoko nyhani kuba kuhle xa uhleli kunye nabanye abantu abazintanga zakho uzokwazi uncokola nabo ungabi nasithukuthezi. Ndihambisana nesicelo sakho, funeke senze indlela yokubana sikukhangelele indawo yabantu abadala ozohlala kuyo. Ndizokukhangela mama, ungabi naxhala.

Into endinokuyenza ndinokuba i-schedule senyanga, iikhalenda. Then usuku ngalunye kubekho amaxesha ndinowuthe kwi-schedule, ikhalenda le ndibhale kuyo, le ndinayo enkulu, amaxesha. Ngomzekelo ugogo funeke athathe iipilisi zakhe emveni kokuba etyile i-breakfast ngo-nine AM. Ukubana uye wawathatha iipilisi zakhe ndizokrwela umgca ubana yes ugogo uyithathile amayeza akhe ngeli xesha. So loo nto izondinceda ndiyazi ngawo onke amaxesha ugogo uye wathatha iyeza lakhe.

Kaloku dadewethu, umama xa ekwikhaya labantu abadala apho phana uzohoywa kakuhle, uzonyamekelwa kakuhle ngabantu bezonyango. Ngokukhethekileyo kulena sifuna ukumsa kuyo, endifuna ukumsa kuyo, i-private, ijongwe kumgangatho ophezulu. Kukho abantu bezonyango abazojonga imeko yakhe yempilo mini nganye yaye uzoba phantsi kweemeko ezintle ngoba uzoba kunye nabantu abalingana naye. Ngoko ndicinga sesona sigqibo sifanelekileyo esi ukuba umama ancedakale ahoywe ngoba thina dadewethu asinaxesha lingako, sixakekile.

Ezinye izizathu endizaziyo kukuba bavakalelwa kukuba xa besa abazali, abantu abadala kwikhaya labantu abadala bayabalahla. Kukho loo mvakalelo, lo mbono kwabanye abantu, ingathi bayamlahla umntu wakokwabo. Uzobe ephayana yedwa. Kutheni umzali, umntu wethu angabilapha nanthi? Bavakalelwa njalo. Esinye isizathu bafuna ukusondelelana nabo abe lapha endlini. Okunye kusenokwenzeka yimeko yezoqoqosho, abanamali yokubhatala ikhaya labantu abadala uba umntu omdala lowo anyamekelwe. Ndicinga ngezo zizathu mna.

Okokuqala, ndingaqala ndihlale naye ndimcacisele imbaluleka yokubana le mali ayisebenzisele kwizinto ezibalulekileyo. Ukuthenga utywala oko akuzumnceda okokuqala empilweni yakhe. Kwakhona akuzukumnceda ekubeni akwazi ukwenza izinto ezizizidingo ezifunisa yena azenze. Kuzoba, imali izophela ingekapheli inyanga. Yaye into endinoyenza then oko mhlambe ekuqaleni ndinako uhamba naye ndimkhaphe xa eyothenga ukutya, eyothenga izinto ngosuku lokufumana kwakhe le mali, then ethubeni ndimyeke azenzele. Athenge ukutya, angathengi utywala.

Tatomncinci, into ezokunceda ukuze usisebenzise kakuhle esi sibonelelo, ukuze ungaxhomekeki nakwabanye abantu kukuyicwangcisa kakuhle. Ndingamcebisa, ndicela ubhale phantsi izinto ozozithenga ukuze ubone ukuba le mali ingakwazi ukunceda inyanga yonke. Ubhale phantsi ukutya, ubhale phantsi izinto ofuna uzenza, kwakhona ubhale phantsi nemali ofuna uyonga uyigcine ecaleni ukuze ulungiselele iimeko zikaxakeka ongenawuzazi ziza kwenzeka nini. Ngoko i-emergency, imali ye-emergency funeke ube nayo, useyive noba yi-fifty rand okanye hundred rand ngenyanga.